go romela madi ka mogala go nolofatsa go romela madi go tswa kwa dinageng tse dingwe ka gonne, o kgona go dira jalo o se ka o fodile di-line tse di telele kwa di-ATM-eng and-e ebile go na le moputso e e dumeletsweng e o ka dirang ka yona gore o dirise sentle ebile o e dirise ka natla gore le batho bao o ba romelelang tšhelete e tsamaye ka tsela e e nepagetseng.

Nka iphitlhelela ke ipeela tšhelete kwa bankeng gore ke nne le tšhelete ya pateletso botshelo jotlhe.

Pharologano magareng ga akhaonto ya cheque-e le ya peeletso, akhaonto ya cheque-ke fa go tsena madi le fa madi a a tswang kwa dulang teng, ya peeletso ke a fa o beya madi gore, for dingwaga gore a dule fao, gore o kgone gore o a dirise for selo se sengwe se segolo se o batlang go se dira, go dingwaga tse di tlang kana dikgwedi tse di tlang.

O patala madi ao, go tlamelehile ka gonne banka e nngwe le nngwe gore wa patale ka gonne o ka iphitlhelela o tlo go dira gape-gape, gape le gape le gape-gape go sa diragala jalo o duela madi a a rileng gore o kgone go dira karata e ntšha.

Tlhwatlhwa ya madi ke selo se le gore o ka seke wa itshepisa sone ka gonne, ditlhwatlhwa tsa teng di kwa godimo kana ka matsatsi a mangwe di kwa tlase. Ka dinako tse dingwe o ka iphitlhelela e tsamaisana ka tsela e o e batlang ka matsatsi a mangwe e kwa godimo-dimo-dimo-dimo o ka se kgone le go e dirisa.

O ka dirisa didiriso tse di ka mogala wa letheka, o ka dirisa le ditaba tse di kenang metlha le metlha, gore o kgone go bona go itse ka ditlhwatlhwa tsa madi fa o le mo leetong, mme o ka dirisa ka dinako tsotlhe ka mogala wa letheka.

Dilo tse di botlhokwa tse di dirang gore motho a bone madi a insurance-e ya loso, ke fa a duela insurance-e ya gage metlha le metlha, kgwedi le kgwedi mme batho ba ba leng inšorenseng eno ba ka tlhomamisiwa ka go tlisa death certificate go bontsha gore moswi o sule gore ba amogela madi a o ka botlalo.

O ka beela madi a gago o tsentse madi a a lekaneng mme o a beye for nako e telele mme gape o ka baya madi a gago mme o be o tsenye madi kgwedi le kgwedi, gore a fitlhe ko o batlang teng ka bonako.

Overdraft facility, e go letlelela gore o ntshe madi a a fetang a o nang le one ka mo akhaontong ya gago ya madi.

Batho ba adimang madi, ba ka dira gore ba bontshe gore fa ba sa kgone go ropa go patala, madi ao ba wa kolotang, ba tlisa eng mo tafoleng ka na ntlo, ka na koloi, kana tsotlhe tse e leng gore ke tsa bone tse ba di-owner-ng.

Madi a o a adimileng otlhe, o tlo go a duela ka tsela tse nepagetseng, tsela e nngwe le e nngwe, ka kgwedi e nngwe le nngwe, o tlo gontsha palo e rileng ya madi, mme jaaka o rekile koloi, o go tsaya madi otlhe ao adimilweng ke banka, o a ise ko koloing, wena o tle go patela banka.

Fa o beya madi a gago for dikgwedi tse dintsi, o go thola madi a le mantsi, fa o etsa dikgwedi tse dinnye o go thola madi a le mannye, di tsamaya yalo tsela ya go beya madi.

Ke gore, madi a o a tsentseng a o tlo a amogelang, ga se madi a o ne o tshwanetse o a amogele, ka nako e tshwanetseng o thole madi. O tlo go thola madi a le mannye ka gonne o tswala account-o nako e se e , pele ga nako.